Ngiyakhumbula ngibukelu'mabonakude, ngibukela ifilimu eyangihlaba umxhwele kakhulu kuze kube yinamhlanje leyo filimu isake irawunde la ekhandeni lami. Leyo filimu yayibizwa ngokuthi The Day The World Stood Still and ukuyibuka kwayo ngampela umhlaba wama nse kwanganyakaza lutho. Kwakuyimizwa eyangenza ngacabanga ngazizwa ngiphakathi kuleyo filimu uqobo lwami ngoba izinto ezazenzekala khona yayikhuluma ngesimo sezulu nokuguquka kwaso, nesizathu sokuthi kwenzeke izinto ezenzakalayo emhlabeni ezinye ezenzeka njengamanje. So leyo filimu yangenza ngajabula ngathola nolwazi ngesikhathi esisodwa.

Mina umdlalo engiwuthanda kakhulu uwona lo webhola likanobhutshuzwayo. Mengiwudlala lowomdlalo ngiwudlale egrawundini nabangani bami kukhona namalung'omndeni wami. So lokho vele kuletha injabulo kumuntu uzizwe uhleli nabantu ozizwa ujabulu'kuba nabo nokukwenza futhi into ojabulayo ukuyenza, nidlale nje usuku lonke nje nikhahlel'bhola nibheke ngalana nikore ngalena nijikane ngalana nihlekane kuba mnandi kube umuzwa nje okwenz'umuntu athokozel'ukuphila ngesikhathi esisodwa futhi umuntu eba azivocavoca. So kuyintenhle lokho and ngiyakuthanda kakhulu ukudlala ibhola nabangani bami ngibe nginomndeni wami ngesikhathi esisodwa.

Ukuhlanganyela kwezemidlalo kunomthelela omuhle. Ngikusho lokho ngoba kwezempilo kuyakusiza kakhulu nangesikhathi futhi osuke ugxile ngaso ekudlaleni imidlalo le osuke uyidlala nakwewempilo futhi kuyakusiza kakhulu ngoba awutholakali ezindaweni hlampe ezinobugebengu noma ubuxhwanguxhwangu osekungakuwena ngoba wena usuke ubhekane nokuthi uzidlalela lokho okudlalayo okuhlangana kwezinto zemidlalo. So, kuyakukhusela ey'ntweni eziyingozi futhi kuyak'hlanganisa nabantu abalungile kwenze futhi nesimo sakho sezempilo zibe sezingeni elidingakalayo empilweni.

Intokozo enkulu ukuzithola usufundisa izizukulwana imidlalo enaniyidlala nina nisebancane noma imidlalo bona esebebona engazuthi kwakuyi imidlalo nje yasobhuqwini. Kuba intokozo kakhulu ukubabona behlanganyele kanye nawe ube umuntu ojabule ozizwa ukuthi ayi cha la ngiyafundisa, ngifundisa abantu ngesiko ngento hlampe naye abangazigqaja ngayo mesebekhulile ukuthi yazi ngiyakwazi ukudlala umlabalaba, ngiyakwazi mhlampe ukudlala omabhula ngale ndlela esasilidlala ngabo thina sisakhula. So, kunginikeza intokozo nje ngesikhathi ngidlala nabo ngoba nami phela suke ngidlala ngiphinde futhi ngibe ngibafundisa ukuthi thina sasiyidlala kanjani.

Yebo, ngake ngazama ukufundisa umuntu umdlalo wesintu. Lowo mdlalo wesintu sasiwubiza ngokuthi umlabalaba kwakuwuk'thathwa ibhodi noma ugqoko ulubeke phansi, udwebe olayini laba ozobeka khona sasibeka khona amathini tapes-ke thina sidlale ngawo hlamp'utholukuthi khona abomvu kube khona mhlophe hlampe sikwazi ukuthi siwudlale lowo mdlalo. And umuntu engangimfundisa wakujabulela kakhulu lokho futhi ngabona ekwazi ukuwuqonda kakhulu lomdlalo ukudlula mina ngabona nami ukuthi hhayi cha, ngathi kade ngampela ngagcina nokuwudlala ngoba ayi wayesengihlula ngisho ukungihlula kwakuyinto futhi eyayiletha intokozo nokumamatheka ebusweni bakhe.